Umsebenzi ngamnye osebenzayo kweli loMzantsi Afrika ubhatala iteksi. Ngoko ke, le teksi ndicinga mna into yokokuba ngabana yeyona ibifane uba le mali yooNSFAS nezinye ii-schemes ezinobe bezifunyenwe kwarhulumente, abe uyibuyisa ngazo, kunokuba athi umntu eqala uphangela, aphangele sele enesimokamoka sesikweleti. Kwakuthiwe imfundo isimahla eMzantsi Afrika, ngoko ke andisiboni isizathu sento uba ngabana urhulumente angenzi le ayithembise uluntu.

Ukuba kubonakala ukuba kubaluleke kakhulu kuye ukuba aye kuloo msitho singenza unako nako okokuba siboleke iimali noxa nje siyawuthi singene ematyaleni ngenxa yomsitho. Kuba kaloku ukungayi kula msitho akuthethi into yokuba ngabana akasigqibanga isidanga sakhe apho eyawuthi mhlawumbi akuzama emva kwexesha abe nayo loo mali yakuya kuhlawula. Kodwa ke ndingamcebisa into okokuba ngabana makathethe nesikolo idyunivesithi leyo ebekefunda kuyo, enze amalungiselelo into yokokuba ngabana uyawuthi ahlawule njani na. Akuwa phantsi lo malungiselelo, kufumaniseka into yoba akaphumeleli, ndimthuthuzele.

Kolwam uluvo, indlu le mayijonge kwicala eliza kuba ne-view, ekwenza into yoba xa uzihlalele kuyo nosapho, uzive upholile, wamkelekile ukwindawo oyaziyo enemfudumalo. Ngoko ke ikhaya malingabi kwindawo eyawuba sisixhoboshishi nje esingena-view, esinganiki nokuphumla.

Ukusebenzisa iephu kubaluleke kakhulu kuba uyonga, wonga ixesha, wonge kwanemali yakho, kwaye ungabe uyowugcwalisa ezibhankini kula migca mide uyowufika iphaya ezibhankini, ube unayo iephu, apho ngowuzenzele into uzihlelele endlini, utsho uphephe nakwezi ngozi zingaka zigcwele ezindleleni.

I-medical aid ikuhlawulela iindleko zonyango zokuya koogqirha nokulaliswa ezibhedlele, kuhlawula yona i-medical aid. Ukanti i-hospital plan, kuhlawula wena fori unyango, ze yona ikuhlawulele ukuba ulele ixesha elingakanani na esibhedlele.

Akuyo kampani yokuqala le ukwenza ezi zithembiso, dade wethu, sele sisuka iinyawo zinodaka. Ndisitsho nje, ke dade wethu, xa kusithiwa hamba uyokukhangela abantu naba bazawuthi bafake imali apha, iyakuthi le kampani yakunyambalala njengezinye ezi esele zinyamalele ngaphambili abantu babe babeleke emqolo kuwe befuna iimali zabo. Phuma kule nto, dade wethu.

Iingenenelo zikaCashSend kukuba uthi wakuba uyifakile imali kunyanzeleke okokuba lowo umfakileyo makaye kuyikhupha edolophini. Ngelinye ixesha ke akukho nendlela le yokuya dolophu. Athi ke akuba efikile kuloo dolophu, mhlawumbi suka ngelishwa kulahleke umnxeba lo umthumelele kuwo ezi nombolo zale zokukhupha le mali. Kungenjalo, ifunyanwe ngomnye umntu le nombolo, ifumaneke lo mali sele iwela kwizandla ezingezizo.

Bendiya kuthi ndikhathazeke, ndizibone ndingamkelekanga kuloo bhanka bendifuna ukuya kuvula loo akhawunti kuyo, kuba kaloku, naluphina ushishino lube benzela lula abathengi balo. Ngoko ke, bendiya kuzibona ndingamkelekanga kuba ndingalungiselelwanga ukuba ndikwazi ukuba nam ndifikelele kulwazi endiludingayo.

Kungaxhomekeka ekubeni ndinayo na loo mali ingaphezulu idingwa ukuze ndikwazi ukuvula le akhawunti. Kuthi ke, ukuba andinayo, ndehlele ngezantsi, kodwa ke, mayibe khona le mali ndiyibekayo ukuze ikwazi uba indakhele ingomso.

Ukuba iliginya ndisebhankini, ndingena ebhankini ngoko nangoko. Ndibe ke phofu, ngelixa ndisemgceni ndibe nditsala umnxeba, nditsalela ibhanka leyo, ndiyayazisa okokuba ikhadi lam livaliwe, kungenjalo, ndingene kwiephu, ndilivale ikhadi lam okomzuzwana, ndibe sendisiya ke ebhankini.